Bolo ya milenge hi yona leyi ndzi yi tsakelaka yona ngopfu hikuva ndza yi twisisa ku ri ku humelela yini loko yi va yi ri le ku tlangeni ndza swi kota ku landzelela loko va endle e swihoxo naswona a yi tlangi nkarhi wo leha ngopfu naswona loko va ri karhi va tlanga a va vavisani leswiya swa ngopfu.

Ku tlanga bolo swi pfuna loko swi ta ka rihanyo ra wena hikuva swi pumba mafurha emirini wa wena swi endla na leswaku ngati ya wena yi famba kahle ngopfungopfu ka vanhu lavo loko va tshamile va na ku ve ni vakuluka hi xihatla loko va tikuma va tlanga bolo swi endla leswaku rihanyo ra vona ri va ri ri le henhle ngopfu va nga kuluki ngopfu na ku ve ni swi pfumba mhaka ya nsusumeto ya rihanyo ra vona ku ri ngati ya vona yi nga vi yi ri le henhle.

Loko ku ri na mitlangu ya matiko eka misava leyiwani ya Afrika-Dzonga swi kulisa ikhonomi hi la ka ku vanhu vo tala va ta lava ndhawu yo etlela koho loko va lava ndhawu yo etlela koho swi hlamusela leswaku tihotela ti Airbnb na ti-lounge ti ta va ti tele hi vanhu vo lava maetlelo va ri karhi va hakela na swakudya lomu tivhengeleni swi ta xavisiwa hi lokukulu na vaxavisi lava va ti xaviselaka swakudya swa voho lomu mintlangwini va ta kota ku kuma mali hikuva swa ku xavisiwa swa vona swi ta xavisiwa hi hi hi nxavo wa le henhle ngopfu na vona va ta kota ku sala va ti hanyisa hi mali leyiwani.

Dyondzo i ku u nga tekeli munhu ehansi u ti byela leswaku hikuva wena u tlharihini kumbe wa swi kota ku hatlisa munhu loyi a taka endzhaku ka wehe a nge swi koti ku fikelela la wehe u nga fikelela koho kumbe a nge tirhi hi matimba ku ve ni a ku hlula hambiloko u swi tiva ku ri wena u tlharihini kumbe u kota ku endla swilo hi xihatla u nga vi u ri na rinyadyo ka van'wanyana lava va endlaka swilo va swi endla hi ntsengo wa le hansi ngopfu va teki ku fana na .

E-e tidyondzo ta sweswi leti hi ti kumaka ka ti game ta manguva lawa a ta ha fani na le ta khale mitlangu ya khale a yi ri na tidyondzo letikulu leti a hi hetelela hi tikuma mitlangu ya sweswi yo fana na va thirty seconds a yi na dyondzo leyinene leyi yi akaka munhu kambe yo va na ku ve ni munhu a tiva tindhawu to hambanahambana na mavito yo hambanahambana mara a ku na .

Swihlawulekisi leswi vanhu va nga ta swi dyondzaka hileswaku varhangeri khale ka vona a va rhangela yini kumbe i yini leswi a va swi endla leswiwani swa kumeka eka ntlangu wa thirty seconds lowu wu vutisaka hi mayelana na varhangeri va khale na ku ri a va endla yini kumbe hi tihi ntsengo tintsengo leti a va ri le ka toho khale.

Loko u tlanga muravarava u fanele ku ve ni u veka ti-dot tinharhu hi ku landzelelana ku ve ni u kota ku wina u fane mi tlanga ka bokisi ra ku ve ni ri na twelve khumembirhi wa malayini kumbe khumembirhi wa ma-dot lani u faneleke u kota ku veka nhundzu ya wehe kona endzhaka ku ve ni u salele na ti-dot-o tinharhu wa swi kota ku ve ni u nga ha pfurha u kota ku ya wela ka ndhawu yin'wani.

I ku famba ndzi jikajika na ndhawu leyi ni tshamaka eka yona ndzi tsakisa hikuva loko dyambu ri wela ehansi ri va ri xongile swinene ene ku va ku ba na moya lowu nga kahle swinene swi kota ku ve ni na mina ndzi beriwa hi moya xin'wana i ku va ndzi famba hi laha ndzi lavaka hi koho ndzi va ndzi nga jahanga ene ndzi va ndzi ri le ku ka mafurha emirini.

E mfumo wu nga va seketela hi ku ve ni u va tatisela mali ya miholo hikuva vona va xisati fikela ka nkarhi lowuwani va wine mitlangu leyinyingi ku tlula mitlangu ya vaxinuna ene a swi a swi twali ku ri why va xisati muholo wa vona wu fanele wu wu ri le hansi ku tlula muholo wa vaxinuna ku ve vona va xisati hi vona va winaka ngopfu ku tlula vanhu va xinuna eka ntlangu wa vona wa bolo ya .

Ina swi endla leswaku yi va koka rinoko hikuva e vana va hatla va helela hi ku ve ni va tsakela swilo kambe loko va va va ri karhi va yimbelela swi va endla ku va tsakela ku vuyelela va tlanga ntlangu lowuwana hikuva tinsimu letiwana ti na ku va koka rinoko ene ta tsakisa.

Ntlangu lowu nga pfunaka ku ri munhu a pfumba mafurha emirini i ku tlanga bolo ya xisati kumbe ku tlanga netball loko munhu a va a ri karhi a ti olola ku sungula a nga si tlanga bolo leyiwani ya milenge kumbe bolo ya mavoko swi endla leswaku mafurha lama nge le mirini wa yena ma pfumbeka naswona a nga ha endla kuveni hi siku a teka magoza yo hlayanyana kusuka ekaya ra yena a ya egirawundini la bolo yi practic-eliwaka kona a ya jikajika hambi o jikajika na girawundi ka ntlhanu yi ta kota ku pumba mafurha emirini.

Tipulatifomo letinene to hlalela eSport u nga ha tirhisa e YouTube u languta eka yona kumbe u endla hi ku download-a e ti-game u tirhisa e foni ya wena kumbe loko u lava game yo karhi u ya nghena ka website leyi yi nga endliwa ku u ya u ya tlangela kona kumbe u hlalela kona.

Ku ve ni u antswisa swikili swa wena eka mitlangu leyi kumekaka eka inthanete i ku ve ni ku langusa mitlangu ya vanhu van'wana lava nga tshama va tlanga kumbe u kuma munhu lweyi u nga tlangaka na yena mi va mi titlangela njhe mi nga tlangeli ku win a u practice a na yena u kota ku vona ku ri va tlangisa ku yini na wena u kota ku vona ku hi kwini laha u tsandzekaka kona u kota ku tatisa swikili swa wena. Xin'wana xa kona u nga ha languta vo YouTube u nga ha nghena na le ka vo TikTok u languta ku ri vanhu va tlangisa ku yini se na wena u ya u ya ti endlela u practic-a se u vuya u ta tlanga na vanhu van'wana eka inthanete hi laha u nga tlakusaka swikili swa wa kona.

Ina yi nga ha va ntlangu lowukulu hikuva hambi hi sweswi va tele vanhu lava va tlangaka e eSport va tele vanhu lava phikizanaka va veka mali ehansi swa ku ve ni munhu loyi a winaka i ta titlakulela mali liyani hinkwayo yi va yi ri yena naswona swi nga endla ntlangu lowukulu vanhu va nga ya va ya phikizana etindhawini ku akiwa ndhawu yo yo karhi leyi va nga ta phikizanela ka yona se e ti-game ta voho kumbe ti-challenge ta vona ti-project-iwa ka xikirini lexikulu laha vanhu van'wana na vona va nga ta kota ku languta kumbe na vanhu lava nga le makaya na vona va kota ku ve ni va languta.

Ndzi nga ya epolice station ndzi ya report-a munhu loyi a fambisaka mahungu hi vito ra mina yo biha ku ri mina ni kanganyisa vanhu naswona loko ndzi ri karhi ndzi tlanga game leyiwani ndzi nga ha faka camera leyi nga ta va yi ri karhi yi record ntlangu wa mina. Leyi nga ta va yi kombisa ku ri a ku na vanhu lava ni va hlukumezaka hikuva ti-game ta ta to tala ta sweswi vanhu va ti rhekhoda va ti teka va ti tirhisa futhi inthanete se na mina ndzi nga endla hi ndlela yeleyo ya ku ndzi rhikhoda ntlangu wa mina na vanhu lava ndzi tlangaka na vona swi kombisa ku ri a ku na vanhu lava nga le ku va hlukumezeni kumbe munhu loyi ni nga le ku n'wi hlukumezeni eya ni nga endla hi ndlela yeleyo.

Va fanele ku landzelerisa mitlangu ya vanhu hinkwavo lava tlangaka nakona va kota ku veka milawu leyi ya ku loko munhu ku tlanga e mitlangu ya vona a tlanga a tlula milawu leyiwani va block-iwa va nga ha koti ku qhubeka va ya emahlweni va tlanga eti-game letiwani. Minkarhi yo tala ku fanele ku ri na vanhu lava tshamaka va languta ku ri a ku na vanhu lava tirhisaka mitlangu leyi ndlela yo biha leswi swi ta pumba leswaku vanhu va nga tlangi hi ndlela yo biha va tlanga hi ndlela ya kahle.

Okay u nga wu hundzula hi ndlela leyiwani ku fana na ku ve ni loko u ri karhi u tlanga u kuma khamera leyi nga ta va yi ri karhi yi rhekhoda ntlangu wa wena. Loko u hetile ku rhikhoda ntlangu wa wena u nga ha yi faka ka YouTube kumbe ka Facebook kumbe ka TikTok hi ndlela yeleyo loko vanhu va tala va yi languta van'wana va ri karhi va vulavula exikarhi ka yona swi ta endla ku ri u kuma mali yo hlaya kumbe loko u ri karhi u tlanga ntlangu lowu wena u va live eka eka eka eka eka inthanete ka ti-social media ku fana na Facebook ku fana na na yona YouTube na yona TikTok vanhu van'wana va kota ku nyika na tinyiko loko va tsakela ntlangu wa wena.

Makhombo lawa vanhu va nga hlanganaka na wona eka inthanete i ku ve ni information ya wena munhu un'wana a nga ha kota ku yi teka a yi tirhisa kumbe a kota ku nghena eka tibanga ta wehe a tlakula mali ya wena kumbe a teka ma banking details ya wena a xava swilo hi vito ra wena kumbe a teka xikandza xa wena a xi tirhisa ku yivela vanhu van'wana hi vito ra wehe a yendla ngaku hi wehe u lavaka mali ku ve hi yehe a lavaka mali ene xin'wana xa kona loko o kota ku hack-a akhawunti ya wena a nga kota ku endla vutsotsi hi vito ra wehe ka vanhu lava u tshamaka na vona.

Loko ndzo va ndzi rhange ndzi va vona ina ndzi nga pfumela mara ku ve ni a famba a ri one ndzi nge pfumeli hikuva masikwana lawa tiko a ri etlelanga ndzi nga va ndzi rhanga ni lava ku tiva vuxokoxoko hi yena before ndzi pfumela leswaku a ya a ya hlangana na vona.

Magoza lawa ndzi nga ma tekaka hi la ka ku vanhu lava a tlangaka na vona ndzi nga endla vulavisisi hi vona leswaku i vanhu va ntiyiso ku sungula before ndzi n'wi pfumelela ku ri a tlanga na vona xin'wana ndzi nga tshama ndzi ri karhi ndzi ndzi languta ku ri vanhu lava a tlangaka na vona i vanhu va njhani nakona vanhu lava tlangaka na vona a va n'wi endli leswaku a endla swilo swo huma endleleni ene nakona na malembe ya vona a ma siyani kule ene naswona ti-game leti va tlangaka toho i ti-game leti ti pfumelelaka ku yena a nga tlanga kumbe i ti-game ta vanhu lavankulu ndzi nge pfumeli ku ri a tlanga ti-game ta vanhu lavankulu kumbe na vanhu lava nga vakulu eka yena.

Tanihi n'wana u fanele ku kota ku tlanga mitlangu leyi hinkwayo leswaku u kota ku hanya tanihi n'wana ene u nga vi u ri na ntshikelelo lowukulu loko swi ta ka timhaka to tlanga ti-game ka inthanete u fanele ku ve ni u u ri na ku ringanela ku tlanga ti-game ta le ka inthanete na ku ve ni u kota ku tlanga ti-game ta ku ka ti nga ri le ka inthanete ene naswona loko u tlanga ti-game ta ku va ti ri le ka inthanete u nge vi u ri na vanghana lava u nga ta kota ku tlanga na vona kambe loko u kota ku ve ni u tlanga na vana van'wana ehandle u ta va u ri na vanghana lava u nga ta kula na vona ene lava u nga ta va tshemba ku ri va nge ku endlisi swilo swo huma endleleni ene u ta kota ku ve ni u tshama u ri na vona mikarhi hinkwayo.

E-e, a ya ha ri kona mintolovelo leyi hikwalaho ka ku masikwana lawa vana vo tala va rhandza ku langusa ti-TV naswona va rhandza ku tirhisa tifoni ku lava switori swo tala a va ha ri na ntsakelo wa ku vakokwana va nga tshama na vona va va hlamusela hi switori swa vona swa khale lexi xi endlaka ku ri va nga ha ri na ntsakelo i ku va ka minkarhi ya sweswi swilo swo tala swi endleka ka inthanete a swa ha fani na mikarhi ya khale ku ri a ku kala tifoni na ti-TV leswi a swi endla ku ri vakokwana va kota ku hi hlamusela migaringeto ya vona ya ku va kule njhani khale ka vona swi hambane kwalano.

Xikongomelo xo yi nga ha ri voni endlelo leriwani hileswaku vana vo tala a va ha ri na nkarhi wo huma ehandle va ya tlanga kumbe ku veni loko dyambu ri pela va hlangana va tlanga va yimbelela tinsimu letiwani swilo leswi va swi endlaka ka mikarhi ya sweswi i ku veni va tshama etindlwini va ti khiyela va langusa TV kumbe va tshama na tifoni ta vona va langusa swilo ka .